Indlela ekwazi ukusebenzisa ngayo amathuluzi abakhona kwinkundla yomculo nokuthi umculo wakhona unjani. Owesimanje, owesidala, owama-nineties, mhlampe owama-eighties, owama-two thousand. Nokuthi awubizi yini amanani aphezulu ukwazi ukuwuthola lowo mculo.

Uzodinga ukwazi kabanzi ngendawo yangakithi azi ukuthi indawo yangakithi igcwele iy'ngane ey'ncane noma abadala. Abone kahle udaba nolwazi lakudala sukela ekuqaleni kwesiteshi nanokuthi angasiza ngokubheka ukuthi ini eyenza isiteshi ithande ukulalelwa. Noma ini eyenzi isiteshi ihambe kancane, abalaleli bengayilaleli kakhulu.

Umehluko ngokukhokhelwa ngaphambili ukuthi ufaka imali wena okwazi ukuyifaka noma onayo esemandleni akho. Ngesikhathi sakho nangosuku olufunayo, usebenzise ngendlela elizokwanelisa. Le ingena kanye uyikhokhela kanye ngenyanga, lingena kanye lelo datha noma leyo airtime. Ukuze ukwazi ukukhuluma kodwa kulelo datha mase seliphelile liphelile awukwazi ukufaka elinye kufana ulinde inyanga elandelayo.

Njenge sitolo esihamba phambili kwama-router, leli phutha bengamele lenziwe. Bekumele kubhekisiswe ukuthi wonke ama-router nezinto eniy'dayisela amakhasimende ayasebenza kuhamba ngohlelo. Seningisuse endlini ngibuyela la esitolo ngesikhathi sami ngemoti yami, konke kumele futhi kukhokhwe yini. Sengiyithengile futhi ngemali le router sekukhulu kakhulu ukungacabangelani ngoba leli phutha lingakunina. Ngisacela ningilungisele le router noma ninginike enye.

Ngingacela abalaleli basifonele basazise mekuyindaba ukuthi la bekhona besemotweni noma emkhumbini isimo sikanjani. Hlampe ngokwe-taffic noma ngokokuphepha ukuze nabo bezizwe bebalulekile kwisiteshi somphakathi.

Nginga-design-a i-app engasiza abantu abajwayele ulimu lwesiZulu bakwazi ukuthola imithi ngolimu lwesiZulu ukuze bazi ukuthi kahle kahle le mithi ibasiza kanjani noma iyiphi abayidingayo.

Omakhalakhukhwini yibona bahamba phambili. Ngingasebenzisa wona ukuze sikwazi ukuhambiselana izingxoxo zasendaweni ngoba zona ziyashesha kakhulu. Abantu bahlezi behleli emafonini.

Mewuthi nginebhizinisi lokudla ngingathi abalaleli abahlale belalele isiteshi eviki lonke. Kuthi ngoLwesihlanu umlaleli ozokwazi ukuphendula ifoni simbuze umbuzo ngey'ngxoxo ebesibenalo iviki lonke uzobe esethola okusa-voucher. Azokwazi ukuyothenga noma yini ebhizinisini sami sokudla.

Idatha sekuyindlela yokuphila esikhathini samanje. Ngingakwazi ukufunda kabanzi ngoku-design-a, ngikwazi futhi ukungena ku-LinkedIn ngi-aplayele ama-course engizokwazi ukuzithuthukisa ngawo. Ngikwazi ukuqasheka nami, lokho kungayishintsha ngampela impilo yami.